Ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba abantu abawuboni umahluko. Umntu uye akholelwe kwelo yeza athe walisebenzisa lamsebenzela, uye aqiniseke kulo.

Amanyathelo endinokuwathatha ukuze inkosikazi yam yamkele imeko yayo kukuba ndiyixhase xa isiya kwagqirha naxa idinga uncedo.

Abantu babaleka into yokuba baza kuhlekwa, ngoba siphila kwilizwe apho abantu bakhohlakeleyo bangamveli usizi omnye umntu.

Ndicinga ukuba ulwazi ezikolweni luyakhutshwa ngokwaneleyo. Into efuneke yenziwe kukuba umzali naye afake olwakhe ulwazi emntaneni wakhe.

Bendiza kuhlala naye phantsi ndimbuze ukuba ingaba ubudlelwane bakhe buhleli kakuhle na. Ndizame ukuthetha naye ukuze naye akhululeke, ndimcebise kwaye ndimbonise ngobungozi bokuhlala kubudlelwane obungebubo okanye ubudlelwane obunokuxhatshazwa phakathi.

Bendiza kuhlala naye phantsi ndimbuze ngemeko ajongene nayo kubudlelwane bakhe neqabane lakhe. Ukuba kukho ingxaki ndiqiniseke ukuba ndiyamxhasa kwaye ndiqinisekise ukuba uyaphuma kobobudlelwane bungobubo okanye bunokuxhatshazwa.

Unyango lwentsholongwane kagawulayo lufumaneka lula ngoba kaloku kukho iikliniki ezikufitshane, kwaye kukho iinkqubo eziba khona ezifundisa abantu ngentsholongwane kagawulayo.

Ndingaqinisekisa ukuba ekuseni ndiyaya ndiyomnceda asele amayeza wakhe ngexesha elifanelekileyo, nasemini ndiye, nangokuhlwa.

Ndingaziva ndinxunguphele kakhulu, kodwa ndingamnceda utata lo kuba kaloku umsebenzi wam kukunceda abantu.

Ewe, isiNtu siya siyamvumela umntu ukuba azile. Qha umntu xa ezilile funeka ayazi ukuba kukho imithetho azoyilandela.

Bhuti, ndiyakucela. Oyhini mntakwenu uzukhe uyobona ugqirha malunga nale ntloko yakho isoloko ikuphethe, oyhini kayise.

Ngurhulumente kuba kaloku abasebenzi bayayibhatala irhafu kurhulumente. Rhafu leyo ethi incede kwiinkonzo ezingxamisekileyo nezinye izinto zikarhulumente.

Into ebangela ukuba abantu bayifihle kukuba ngamanye amaxesha kuyenzeka uba lo mntu oxhatshazwayo uxhomekeke kulo umxhaphazayo ngokwemali. Loo nto yenza ukuba kube nzima ukuba amxele okanye amchaze okanye achaze esi senzo sakhe sibi asenzayo kuye.

Andiqondi ukuba amadoda anikwa ixesha elaneleyo kunelabafazi. Ndicinga ukuba ixesha lamadoda lithe xhaxha ngoba amadoda agqitha ezintweni ezinintsi.

Ngokoluvo lwam, kufuneka ukutya kugcinwe kusibonda okanye kwibhodi yelali. Ibe yiyo ethwala uxanduva lokugcina ukutya kunye nabahlali bancedisane nosibonda.

Ndicebisa ukuba umfundi okhulelweyo aye nomzali wakhe esikolweni ozokwazi ukumnakekela xa kunothi kwenzeke ukuba abeleke esesikolweni.

Ndingambuza ugqirha ukuba zintoni ekufuneka zenziwe ukuze intombi yam ibe sesimweni esilungileyo.

Hayi, andicingi kanjalo kuba iikliniki ezihambayo zinceda abantu ngokuba zibe kufitshane eluntwini, zize kufitshane oluntwini. Ngokwenza njalo ke amaxhego namaxhegwazana ayancedakala kuba kaloku akazuhamba mgama omde ukuba makaye ekliniki, ikliniki izobazela.

Ndicinga ukuba eziklinikini nasezikolweni nakwiindibano zabahlali, oonontlalo kunye nabongikazi mabafike kwezi ndawo bazofundisa abantu ngokubaluleka kokuxilongwa.

Mhlobo wam, musa ukusela iyeza olithenge esitratweni ongalaziyo nokuba lenziwe ngantoni na. Ndikhona mna ndiza kukunceda mhlobo wam, hlisa umoya uthobe ixhala. Masithethe ngale meko sibonisane size nesisombululo esisiso, sukhawuleza uthathe isigqibo.

Ndakhe ndasebenzisa amanzi aneCoke ebilisiweyo. Zange indisebenzele loo nto.

Ndingalisela, ngoba abantu bakudala bayawazi amayeza wesiXhosa.

Ndingazama ukubonisa abantu abatsha ukuba basuke ezitulweni kuchophe abantu abadala. Ngoba abantu abadala abakwazi ukuma ngeenyawo ixesha elide, amadolo awasenancindi.

Hayi, imali ethunyelwa ezikolweni ndibona ngathi ayonelanga ukuba kuthengwe ukutya okunesondlo kwaye okusempilweni. Kuthengwa ukutya kokuba nje ithumbu malibulele.